Umntu angaqhuba ishishini lokuthengisa ukutya, ubukhanana kunye nezinye izinto ezifana nombane namanzi.

Umzali ufuneka ajongisise iakhawunti number le yebhanki ayisendelayo yaseyunivesithi ukuba ayinamaphutha na, ayibhalwanga kabi na, iyiyo na. Emva koko angakwazi ukuthumela imali ngefowuni yakhe.

Iinzuzo zokuthenga imoto esethengiwe, esesetyenzisiwe, zezokuba loo moto uzobhatala imali encinci. Kwaye iinzuzo zokuthenga imoto entsha ngokuboleka imali ebhankini, loo nto izokuzisela amatyala kunye nomlinganiselo wenyusa wemali omkhulu.

Ndikhethe ukutyala imali kwangoko kuba ndifuna imali yam ndithi ndifika kwiminyaka yepenshini yam, ibe ininzi kakhulu and inenzala engaphezulu.

Abantu abanintsi abaxhweleka besebenzisa i-ATM babangelwa kukuba abakwazi ukuyisebenzisa iaphu esefowunini zabo okanye abazithembi kuba zifilwe ngabantu abenza ubuqhophololo bokweba imali.

Ndakhe ndeva inkampani ethile iqhataa ifemeli ethile eyayiswelekelwe kuba kuyiyo umasingcwabisane isithi umntu lona akazubhatalela kuba efe ngengozi, akufuneke uzifele ukuze ikwazi ukubhatala.

Izikhalazo endizivileyo ngalo mbutho uNSFAS zithi akafuni ukubhatala abafundi seyibathile, abantu abaninzi abakwazi ukuyifumana inkxaso kuwo lo mbutho.

Apha sisi, iintlawulo zikhawuleze zikhutshwe xa umntu eswelekile. Xa uqale usemncinci ubhatala i-life insurance yakho, imali okwaziyo ukuyihlawula inintsi.

Leyo izehlisile ezindaweni ezikhupha imali kuba awusekho bantu abaninzi, akusagcwalanga. Umntu imali yakhe ukwazi ukuyikhupha ngexesha afuna ngalo.

Mhlobo wa,m akulunganga ukubhatala ityala ngetyala kuba eli tyala liyanda. Uzobhatala eli lasebhankini selinazo iinzala zalo ngemali oyiboleka kumatshonisa, nale kamatshonisa nayo iza kuzala. Uzogqibela sowunetyala elikhulu.

Le khampani ingakwazi ukuzigubungela izinto ezininzi njengendlu yakho, imoto yakho kunye neempahla zakho.

Umzali kufuneke akhombise amaphepha akhe ukuba uyasebenza, aphinde akhombise ukuba umntwana nyhani nyhani na usesikolweni ngokuzisa amaphepha afanelekileyo.

Abantu bayakwazi ukugalelela ukutya ekupheleni konyaka, ukugalelela ukuba batyale ezigadini zabo nokugalelela ukuba bakhulise imali ndawonye ukuze benze loo nto abafuna ukuyenza bonke.

Ingumbono olungileyo le ngxowamali kuba iyakwazi ukuncedisa usapho. Lo mntu uzokwazi ukugoduswa kungabhatalwanga mali ithile okanye kungaphuma nyanga mali ithile kusapho labo.